Umuzwa wokugqugquzela nokuzimisela. Ngizizwa nginamandla, ngifuna ukwenza kahle ngilwela iqembu lami. Ugqozi nokuxhumana ukudlala ngamaqembu kusho ukuxhumana ngamazwi, iminyakazo, neqhaza ngalinye, ukukhohlwa konke okungaphandle. Ngilibala konke izinkinga, amazwi esikhathi noma obekungiholela ekucabangeni, injabulo nokwaneliseka. Lapho ngenza into enhle noma ngidlulisa ibhola kahle, ngivimba noma ngishaya igoli. Ngizizwa ngijabule, nginethemba futhi ngiyaziqhenya.

Yiba isibonelo esihle. Yabelana ngaloko okwenzayo ngesikhathi sakho sokuzilibazisa. Indlela okusiza ngayo uthole injabulo. Babuze imibuzo ebalulekile, imibuzo engavula izingqondo zabo ukuba bacabange ngale kokusebenza kuphela. Bakhuthaze ukuzama izinto ezintsha. Tshala imbewu yokufuna ukukwazi, dala amathuba noma izimo, mema umuntu ekilasini ekuhambeni noma kumdlalo. Gqamisa ukubaluleka kokuzilibazisa.

Kungenzeka kanjani ukuthi umsebenzi wokuzilibalizisa ungenise imali. Ubuhle bokuwenza into oyithandayo uba neqhaza elikhulu kuleyo nto. Amathuba akwi-inthanethi, umsebenzi wokuzilibazisa usungaba yimali ku-YouTube, TikTok, Instagram nakwezinye izinkundla zokuxhumana eziningi. Abantu bavame ukudinga uhlelo lokusebenza, isikhathi sokwakha, ulwazi, amaphrojekthi aseceleni. Impela kungenzeka umsebenzi wokuzilibazisa ukwenzele imali eningi kunomsebenzi we-nine to five.

Uhlelo lokusebenza olucacile phecelezi i-business plan, incazelo yebhizinisi, imithetho nemigomo, ibhajethi nemali yotshwala. Kube iwebhusayithi, iyindawo yokuthengisa nokwazisa. Inikwa amabhizinisi ubuqotho, ubukhona obuqinile kwezenhlalo, phecelezi i-social media presence ku-Instagram, u-TikTok, u-Facebook. Izinsiza zokukhiqiza zokusebenza.

Ukubaluleka kwamasiko nokuqhakambiswa isiko, ukuzijabulisa okulula ngebhajethi ephansi. Ukufundisa izifundo zokuphila. Ukuphinde kusebenze njengemidlalo yase-workshop noma yezemidlalo. Eminye imidlalo isiphelile ngoba akubanga khona ukudluliselwa kolwazi. Ukushintsha kwendlela yokuphila, ukungabi nendawo efanele yokuyenza. Ungayisindisa ngokufakwa ezinhlelweni zezimfundo.

Imidlalo yesiko yinemvelo yokubambisana. Loku kwakha ukuthembana nokuhlekisana. Izinto ezisheshisa ubudlelwano ayidingi ukukhuluma ulimi olunzima noma izinto zobuchwepheshe, ilula ukuyiqonda. Lokhu kudala ukulingana idala ukukhululeka nokhuphunyuka kancane ezinkingeni. Ifaka abantu ebudlelwaneni bokuxhumana yingoba ifa elihlanganyelwayo.

Ukukhathazeka nokwesaba, umzuzu wokuqala inhliziyo ishaya ngamandla. Ukucasuka nentukuthelo, njengoba ngiqonda ukuthi kungenzeka kube ukuhlukunyezwa. Inhliziyo yami isishintshile entukuthelweni. Ukuzibamba nokufuna ukwenza okuhlakaniphile. Ngibheka ukuthi ingane yami yenza kanjani. Ukuvikelayo njengomzali, uma ngibona izinto eziyingozi ngiyaphakamisa ngiye ngasemaphethelweni enkundla, ngemumva komdlalo. Ukuxhasa nokuqonda, ngihamba nengane yami ngiyiphatha kahle.